ntho ya pele eo moreki yenwa a tlamehang ho ba le yona, ke ha ba na le app ee a ka e sebedisang ya bank-a ya rona , kapa ho sa kgathalatsehe hore ke bank-a efeng , ee bank-eng ena, o tlameha hore a be le pin eo a tlamehang ho e kenya, hore a be ne le bokgoni ba ho sebedisa app eo , ho tloha moo a ka kgona hore ae sebedise, ka ha ke dumela hore di-app-ong tsena dintho kapa dintlha tsa teng tse beuweng , ke tse bonolo hore motho a ka di utlwisisa.

Ke dumela ho seo o tlamehang ho se etsa. Ke hore ka account -ong eno ho dula ho kena ee tjhelete e itseng hore account-e eno e seka kwala , tlameha hore o kene ee tjhelete e itseng kgwedi engwe le engwe , hore e seke ya qetelletse e kwetswe , kapa ha ba na le ditjeho tse ngata ee hona moo accaount-ong eo.

Ee, bank-a eo ke e sebedisang , ke dumela hore ha ke e bapisa le tse ding . Kannete e hantle , ha e fihla ditjheleteng tsa monyetla wa ho feta di tekano.

Ee, ke dumela hore motho e mong le mong o tlameha hore a fuwe , sebaka sa ho hlalosa ha entse ntho , ee mme o ile a hlalosa hore yena ha tsebe kannete hore ho etsahetseng ka tjhelete , ee mme re lo etsa dipatlisiso hang le bank-a eno mono re kenya tjhelete teng . Hwa tholahala hore ba bang ba basebetsi ba bank-a ena, ke bona hobaneng ba ipha tjhelete tsa batho tsa stockvel-a. E ne se setokofeleng sa rona feela , dipatlisiso tsenana ho qetong ho tsona. Bank-a ile ya tlameha hore e bone hore e fa batho tjhelete tsa bona jwang, mme batho bao ba neng ba nkile tjhelete, ba ile ba tebelwa mesebetsing.

Ho se behe tjhelete ho kotsi haholo, mme ke bone batho ba babedi, ha e se ba bararo ba neng ba sebetsa empa ka baka la ho ya pension-eng, ha ba sa na tjhelete, kapa ha ba na tjhelete hohang , mme ke ya dumela hore ho bohlokwa haholo hore motho a behe tjhelete a santsane a sebetsa . Ee Hona jwale ba phela ka tjhelete ya mmuso , ha ba thole tjhelete ya pension-e, ka ha ne ba sa dihlophisetsa yona tjhelete eo.

Ee, ke ne ke kena stokvel-a ee sa nama le sa tjhelete , mme di dipedi jwalo motho ana ikarabella tjheleteng kannete o ile a phethisa , mme a fa batho tjhelete tsa bona , mme batho ba thola le nama ya bona . Ho ya ka moo motho a na o patala ka teng , ee ke ne ke kgotsofetse haholo , ee re kgonne ho ba le tshitwe e monate , le ba lelapa la ka , re ja nama ebile re na le tjhelete , ya ho etsa dintho tse ding, ya ho ithabisa.

Ee, ha o qala ho reka ntlo kapa hona motse , ee ntho ya pele e tlamehang e shejwe, ke ho sheba na hore tsa hao tsa ditjhelete di jwang kapa o eme jwang ka pokothong . Sena se etswa ke batho ba dumelletseng kapa ba molaong hore ba shebe taba tsa hao tsa ditjhelete , ee haholoholo re ba bitsa di-fiinancial advisor , ee ho qeteng ha hao ho sheba hore na ebe o ka kgona hore na o patale ntlo eo , ee o tla eletswa hore o nke insurance-e , ee mabapi kapa bakeng sa ntlo eo ya hao , le hore na ebe ke tsela e feng o tlo patala ntlo ya hao ka yona.

ee ke dumela sena se etswa haholoholo ke batho ba batlang ho ba le dintho , tse fetang seo ba se kgolang . Ee mme hape le ho se tsebe ho boloka tjhelete , ke sona se bakang hore batho ba thathafallwe.

Ee, ke le founela ee mabapi le se etsahetseng app-ong ya ka, e ke e sebedisang le bank-a ya lona . Ee, ho na le bomenemene bo ntseng bo etsahala mona , moo batho ba lekang ho nka tjhelete , ho tswa account-ong ya ka , mme ne ke lakatsa ho tseba na hore , ebe nthwena , e tla etsuwa jwang, kapa e be ke ditsela difeng tse ka sebediswang ho rarolla bothata bona.